Banka tota e batla go bona gore a o moithuti wa nnete, a o na le ID kana karata ya boitshupo le gore a o tla kgona go dirisa karata sentle.

Fa ke tlhopa karata ya sekoloto nka lebelela maduo a teng, dituelana, meputso le gore nka e dirisa jang, ke be ke bapisa tse di farologaneng ka go lebelela ditlhwatlhwa, le ditshiamelo tsa tsone.

Sekoloto sa me sa le histori ya go adima madi, e bontsha gore a mme ke a ikanyega ga ke adima na. Fa e le gore histori ya mme e ntle, go nna botlhofo go amogelwa ga ke batla kopo ya karata ya sekoloto, fa e le gore e busula, kopo ya me e ka ganwa. Nka e tokafatsa ka go duela dikoloto tsa me ka nako, le go se tsene mo sekolotong se se feteletseng, ke teng mo nka tshepiwang teng mo.

Tota se nka se dirang gore kopo ya me e tsamaye sentle, santlha tswantse ke tlatse foromo sentle, ke seke ka be ka sia sepe kwa ntle, ke tshwara ditokomane tse e leng gore di feletse, ke dirise tshedimosetso ya nnete, ke gore ke seke ka bua maaka. Ke be ke bala dipeelo sentle pele ke saena, ke be ke botsa mo ke sa tlhaloganyeng teng gore ke kgone go kry-a thuso e siameng.

Tota go botlhokwa gore ke buise le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ke tla etsa kopo, ka gonne e thusa gore ke itse gore ke tshwanetse go duelela leng maduo a me, ke ama ke maduo a ntseng jang, le ga e le gore ke palelwa ke go e patela, or go e duela le gore ke dirisa karata jang. Fa ke itse tseo, nka tsena mo sekolotong se se itekanetseng.

Nnete ke gore ga o itse tsa madi, o ka dira tshwetso e siameng ka karata ya sekoloto, o ka se iphitlhele e le gore o mo mathateng a sekoloto se se feteletseng. Ke teng mo go leng botlhokwa gore re ithute ka gore sekoloto se dira jang.

Banka e leba gore a mme o kgona go duela sekoloto, pele e go naya. O ka balwa jaaka di-percent-e tsa madi ao a adimileng, mme o kanna wa fetoga, kgotsa wa nna o le mongwe, go tswa ka gore wena o tlhophile e feng.

Dilo tse di molemo ke thuso ya ka potlako, ga o tlhoka thuso ya madi like ka tshoganyetso, o kgona gore o a kry-e, ga o tshwanetse go kopa gape-gape o a kgona go thusega le teng foo. Go nna le bolokolodi mo ditshenyegelong, e ka nna ya go fa sebaka sa go dira ditefo, le fa madi a gago a fela mo account-ong. Dilo tse di borai tota e ka nna gore oa teng kwa nna o le ko godimo, o ka duelela o mo ntsi, gone ga o sa duele ka bonako, go ka felela o kolota madi a le mantsi a leng gore o tla palelwa ke gore o a duele, e ka ama tshiamelo ya gago ya madi kana yone credit score, fa o sa duele ka nako o ka senyegelwa ke leina mo dibankeng.

Fa o dirisa madi a o senang o ne mo account-ong, o ka lefisiwa , tefelo ya kgwedi le tefelo ya go feta mo ngweding. O ka tila seno ka go tlhokomela madi a gago, go duelela ka nako le go se dirise overdraft-e fela-fela.

Dituelo tsa banka di a fokotsa madi a motho, mme fa o ka tlhokomela tsone, o ka boloka madi, o ka fokotsa ka go duelela ka nako, go se fete mo kgweding le go dirisa account-o e lokeletseng.

Fa o itlhapisa sentle, o dirisa madi fela o a tlhokang, o duela ka nako le go buisana le banka, o ka tila madi a mantsi a mokorotso le ditshenyegelo tse dingwe.

Mo bankeng, tota o ka kopa madi a leeto ka sekgetho sa dinaga di sele, go dirisa fa o tsamaya. Banka yone e go naya madi a dinaga tse o di batlang, jaaka dollar, euro, pound-o fela jalo. O ka kopa madi ao ka nako ya pele kgotsa fa o le mo bankeng. Madi a leeto, a tsenngwa mo akhaontong ya gago, kgotsa o ka dirisa madi a tlhwatlhwa e leng gore ba a bitsa cash ka Sejatlhapi.